Ntatemoholo ha ke thabele mabotlolwana ao o dulang, otla le ona, hobane ha re tsebe hore a phephile hakakang, ebile hakakang mo mo mmeleng ya hao, le di-organ tsa hao tsa mmele. Ke kopa hore o tlohelle ho ya o latele mabotlolwana ana a hao. Dinese ditleleniki, di-docter, di teng ho utlwa mobele wa hao o se hantle, o ka di tjhakela.

Ente ya vaccine e ile ya ntshwara hantle. Ke ile ka kula letsatsi feela empa ka mora matsatsi a itseng, mmele wa ka o lo kgutlela bo oneng, ebe ke ba hantle.

Nka kgothaletsa banna hore kamehla, ba dule ba bolokile hore ba bane le bophelo bo bo telele. Jwale ka ha e le kgwedi ya Phupujane e le kgwedi ya bona, re lebelle tse ntle ho tswa ho bona, re lebella bophelo bo botle, ebile ke ba kgothalletsa ho ya ditleleniking ka mehla. Ho yo check-a mebele ya bona, hore e ntse e le hantle, ha ba na di-sick-i.

Ho ka ba bohlokwa ho manese a ka dikolong, ho ruta bana ka dikhondomo di injection, dipidisi tsa ho thibela pelehi , le hore re thibele phamokate ena e tletseng Afrika Borwa yohle. Ebile ho ka ba bobebe ho dinese, di ka etela dikolo, o re ba thuse bana ba dulang hole le ditleleniki, ba thole dipidisi, di-injection tsa ho thibela pelehi.

Dipetlele tsa toropong, ntho e ke sa e thabeleng ke hore batho, ba sebetsang dipetlele ba tla be ba kgetholla, batho ba tswang makoisheneng, ebile ba ba nyenyefatsa, ebile ba tlabe ba nka le nako ya bona ho ba thusa. Empa re tlile kaofela sepetlele, re tlo batla thuso.

Ke ile ka wa tleleniking, e letsatsi la mantaha hoseng ka seven, ka se ke fihlile di-line-ng, re fihlile ka seven, re ile ra thuswa ka nine, ditleleniking, di-doctor di fihla lata, manese a fihla lata, ke ka hoo re emang nako e telele, ho kaba betere ha dinese, di ke di a fihla hoseng. Ha ba fihla ba tlohela ho nwa ditee, le hore ba fihle ba bue ka tsa bona tsa mahaeng. Ba ka sebetsa, ba thuse batho pele, kamora moo, ha ba bona batho ba hafoleile, ba be ba nka kgefu.

Ne nka rata ho leboha sepetlele, ha se ileng sa nthusa ho tsatsing la maobane, hobane e seka bona bophelo ba ka, e ka be bo sa bolokeha le hona jwale, re lebohela batho ba sebetsang ka baithaopi, ebile ka lerato, hobane re eme mona tjena, re phela tjena ka baka la bona le dithuso tsa bona. Modimo a ba boloke, a ba etse ka mohao, ba thuse le ba bang, ba ntse ba tla ba hloka thuso, ebile ha monate ha motho a etsang mosebetsi oo a o ratang. Modimo a be le bona. Ke ya leboha.

Ke nahana hore ho bohlokwa haholo ho boloka tjhelete ya hao ya pension-e, hobane ha o ya pension-eng, o ka lokisa ntlo. Ebe maemong ao a ratang wena, ebile o ka nka mosadi wa hao, molekane wa hao, kapa monna wa hao, la tsamaya la ya la lo phomotsa hlooho, dikelello di ya phola. Ebile o ka kgona hore ka mora moo, wa nna wa reka dijo tsa ka tlung, wa phela jwalo ka mang le mang.

Kamehla ho sebetsa bo ntate di-contract-eng, hobane bo ntate ba na le matla, o ye ba na le tshebedisano mmoho, ebile ba kgothetse. Basadi ho na le mesebetsi e meng ya dikonterakeng, e be so tlo kgonang ho e sebetsa. Bo ntate re tla dula re etsa bo nnete ba hore le phetse hantle ka mehla, ka ho le kgothatsa le ho le hlokomela ka malapeng a bo rona.

Sepetlele sa batho ba baholo le sa bana, ha di polekeng e one, ka etsa hore sepetlele sa rona se seholo, hore se kgone ho ananela bohle. Re kopa manese le di-doctor, ho netefatsa le hore meriana le dipidisi tsa baoki di dula di le teng ka nako. Ebile re netefatsa le hore bohle ba tla dula ba thusahala ka nako. Re hafola yona taba ya hore batho ba hlokahale, hona ba ntse ba fotse di-line dipetleleng.

Dipetlele di thusa haholo banna, hobane o nka matsatsi ho fola, e be di ha di tswa o fodile. Mabollo ona a thusa le ona hobane monna o kgona ho ba monna, Empa bona ya bona e nka nako pele e fola, le ha ke sona bonnete ba hore, e fola kamora nako e kae. Empa ba monna e qetella e ba monna, se ebile a kgona hore a se ka tshwarwa ke lefu lena la H_ I _V ka pele.

Nka rata ho eletsa ntate ka kankere ya botona, hobane re ya tseba hore bo ntate, ha ba rate tleliniki , ha le rate di-doctor, ebile motho ha kula, ha ka latele ho ya tleliniking. Ne ke ka rata hore ha motho a kula, a nke maoto a hae a ye tleliniking, a kgone ho thekwa, ho tloha ho siki e ngwe le engwe, hore motho a tsebe hore o kula, o tshwerwe keng.

Ba ka fumanelwa bese, ba lata ka matsatsi e leng hore ke tsatsi la bona hore , ba lo lata treatment, e nngwe hape di-care giver , di ka ya ko matlong a bo bona, di ya ba fella dipidisi ko malapeng a bo bona. Ya boraro ba ka roma ditloholo, kapa bana ba bona ha ba latela treatment.

Nka ba eletsa hore, condom e be setshireletsi le . ke ba eletsa hore ka mora moo , ba etele tleniking haufinyana, ba ba bolelle hore ho etsahetseng. Ebe tleliniking ba tla ba fa prep-o, ba be ba ba fe, le Morning after pill, ho itshireletsa.